A ndzi ta sungula ni ku ri, ndzi rhandza ku khensa eka vanhu hinkwavo, lava va nga kota ku fika eka ntirho lowuwani. Ene, i ku va ku ri swilo swa kahle ngopfu hikuva ku khuvuriwa swi ta vula ku ri n'wana loyiwani se u amukerile morena jesu, as tanihi muponisi wa yena. So ni ta va ni kha ni hlamusela swa ku taniya mahungu ya kahle swinene, leswi swi fambisanaka swona swa ku yena, a hi munhu loyi a nga ta va a kha a endla swa miharihari.

Mina ni vona ku ri swona swa ku hlayisa ndhavuko hi mhaka ya ku ri, loko va yile le, ku na milawu yo karhi, madyondzele yo karhi lava ya vadyondzisaku majahana lama. Ku ri va kota ku khoma mindyangu ya vona hi ndlela yihi ya vununa. Ndzi vona ku ri swa swa kahle ngopfu swa ku ri swi hlayisa ndhavuko, swi hlayisa na ku ku va na milawu leyi yaka mahlweni yi tiviwa yo karhi ya vununa. Ku tlula ku i swi vheta swi herisiwa xikan'wekan'we hi timhaka to karhi.

Ndzi nga n'wi lemukisa leswaku a va na vuxiyaxiya hinkwakunkwaku lomu a yaka kona. A nga a nga tekeli vanhu hansi kumbe ku va nyaja. Mara, a kota ku ri, a ya tindhawu leti ti nga kahle leti ti nga ri ku na ndhuma yo biha ku ri a kota ku va a hlayisekile.

Ndzi nga vutisa leswaku khale a ku nga ri na minkhuvo kumbe leswi swi endliwaka ndzhaku. Vanhu a vo nghenisiwa va khuvuriwa. Sweswiwa, endliwaka mitlangu ku rhambiwa vanhu, swi kahle kumbe a swi kahle na? Hikuva sweswiwani se i mitlangu ku ku rhangisiwa emahlweni timhaka ta ku ri ku va ntlangu than ku va ku ri swilo swa ku swa .

Ku vona ka mina malovolo ya na nkoka lowukulu swinene hikuva, ku va ku hlanganisiwa mindyangu yimbirhi. Ya nuna na nsati, yi vuya yi va yi va nyandza yin'we yi va ndyangu wun'we lowukulu. Se swa ha ri na nkoka swinene swa timhaka ta malovolo.

Vutihlamuleri bya ndyangu, hi lebyikulu hikuva lavakulu kumbe lava va va nga na ntokoto, hi mayelana na swa ti lovola va kota ku ri va tshama hansi va burisana va kombisana ndlela ya ku ri va ta fambisa ku yini le va nga ta va va ya kona aku lovoleni. Va hlanganisa tinhloko ku va na lava va nga ta rhanga va ya le ndyangwini lowun'wani ku ri va ta kota ku burisana.

Ndzi nga va tsundzuxa ku ri leswaku, gondzo ra vutomi ra ha lehile. Swi nga endleka u kuma ku muhlekisani wa yena u n'wi siye a ha ri lontsongo, a nga se va na vana. Se swi vula ku, u to va a pfumela ku ri a nge pfuki a vile na ndyangu hi timhaka ta ku ri u loveriwile na?

I ku va a va na ndzhuti, a va munhu loyi a hloniphekaku swinene a nga ve ku, na na miholovo yo ka yi nga yangi hi kona. Sweswo i swi hlawulekisi leswikulu leswi nga ta kombisa ku ri n'wansati loyi, u ta va u ta va manana wa nkoka loyi a nga na ndzhuti a nga ta dyondzisa vana, milawu ya kahle.

Lava va nga na mfanelo wa ku burisana hi swa malovolo, i va malume na va hahani. Hikuva, swi ya hikuva i nhlonipho lowukulu hi ku va va va nga teki mutswari a ya a ya a ya endla timhaka ta malovolo for n'wana wa yena. Timfanelo ti endliwa hi va malume na va hahani.

Byi nga endliwa hi ku va ku kandziyisiwa tividiyo, kumbe, ku tsariwa matimu a tibukwini, hi hi vanhu lava va nga na vutivi na ntokoto hi ririmi ra Xitsonga. Va tsala hi vuenti tibuku leti ti nga ta tshama ti ri kona ku kota ku ri ti hlayisa ndhavuko lowani wa Xitsonga.

A ndzi ta ta na swivutiso swa ku ri, xana n'wanuna wa ha tekeriwa enhlokweni na? Kumbexana swi hi swihi swilaveko kumbe swikombiso leswi kombisaka ku ri n'wanuna loyi i n'wanunaxidzi. Nakona, hi swihi swi swi swi swi swi tikiselaka vavanuna emindyangwini?

Ndzi nga hlamusela munhu hi ku va Kreste i munhu loyi a nga hlawuli hove ka ndhuwa. A rhandza munhu un'wana na un'wana hi ku ringanela. So Kreste i munhu loyi a nga fela vanhu hinkwavo, ku ri swidyoho swa vona swi kota ku rivaleriwa. So ni ku nga va hlamusela leswaku Kreste i munhu loyi a amukeleka un'wana na un'wana whether u endle vubihi kumbe vudyoho byo karhi, u amukelekile endlwini ya Kreste nkarhi wun'wana na wun'wana.

Miroho ya xintu swiphaso kumbe, yin'wana na yin'wani leyi yi va ku yi kandzeriwile timanga ti chayeriwa kwalaya, yi katsakatsiwa. Ndzi rhandza miroho yaliya ya ku mikisiwa na timanga ya ku katsiwa na timanga.

A ndzi ta va byela leswaku a va ti va ti, a va ti bi swifuva hi marimi ya vona ku fana na na lavan'wana va tinxaka letin'wana na vona va tiaka xifuva hi marimi ya vona. Na vona vantshwa a va swi le swi le mavokweni ya vona ku ri va teka ririmi leri va ri yisa ehenhla na vona, ku kota ku ri ri fana na rindzimi letin'wana ta van'wana. Ri kota ku kula na rona, ri va na matimba ri va na ntikelo.

Ndzi nga va nyiketa, ndzi nga kaneta leswaku. Swa swa pfuna vavanuna vo karhi va kota ku dyondzisiwa milawu, milawu leyi nga ri kona ka ndhavuko. Leswi swi nga ta swi nga si tshama swi famba kusuka le ka vakokwakokwana ku fika sweswi. Se ku yirisa sweswo swi fana na ku dlaya ndhavuko hi woxe.

Munhu loyi a hanyaka kahle a nga ri ku munhu wo tinyimpi. A va munhu loyi a kotaka ku hanya na vanhu wa kahle a kota ku ri, loko un'wana a khunguvanyekile a kota ku n'wi pfuna, kumbe swin'wana swa ku taniya, hi swin'wani swa swihlawulekisi leswi kombisaka ku ri munhu loyi u hanya kahle.

Ku hambana loku ku nga kona hi loku, vakreste yi ya hi ku va, ku ku ku ku ku va vukhongeri or ku vudyondzisi bya Christianity oro vudyondzi bya Jesus Christ. Kasi catholic i group leyi yi nga na vakreste andzeni. Yi nga rhangeriwaka hi murhangeri, pope kusuka le Rome. So mara ku hambana ka kona i ku ri, va-Catholic hinkwavo i makreste mara makreste hinkwavo a hi ma-Catholic.

Ni vona ingaku swa xikhale hi swona swi ri kahle hikuva masiku lawa vavanuna va vona na leswi a va fane nga swi voni loko n'wansati a kha a tswala. Leswi hetaka u kuma ku swi tsonga rirhandzu leri a nga na rona eka nsati wa yena hi ku u vone swi leswi a fane a nga swi voni hi mahlo, so ni vona nga ku leswa xikhale hi swo a swi ri kahle hi ku a swi sirhelela no hlayisa ndzhuti wa n'wansati.

Laha ni humaku kona va rhandza ku mbala swa manguva lawa swa ndhavuko a a va ha lavi na ku swi vona hikuva van'wana a va swi tivi na ku swi njhani swa ndhavuko vona va ti tivela ntsena xikhale. Va kona van'wani Vatsongo va mbalaka swa ndhavuko hi minkarhi ya loko ku ri na minkhuvo, swa swibelani, miceka, mara ko tala va rhandza ku mbala swa manguva lawa.

Swi nga lulamangi loko ku ndhawu mhaka leyi yi yi sungule yi nga sunguli hi vona hikuva vanhu lavambirhi hi vona va nga na xihoxo so ni vona swi nga lulamangi ku ri ku soliwa varhangeri hikuva va tsandzeka ku pfuneta hi ku lulamisa hikuva loko munhu a te yena xo karhi wa huma eka xona ku hava lexi na varhangeri va nga ta xivula yena u ta va hetini hi mbilu na mbilu ya yena.

Loko ni languta vanhu lava a va ha a va ha mambalelo ya vona a ya ha ri yona liya, minkarhini ya sweswi va ambala ingaku a va na mhaka hikuva vo tala wa swi kota ku ri a mbala xitofi ku ri na vo papa yena na vokokwa wa yehe, kwala kusuhi kumbe na vamalume va yena. Leswi u heta ku swi vona ku hayi la na nhlonipho a wa ha ri kona. Vona as long as va mbalini a ka ha ri na a ka ha ri na ku a ka ha ri na ku chava kumbe ku va na tingana hikuva vona vo mbala hi laha va ya ku hi kona loko va vona vanhu vo kari ka thelevhixini va mbale hi ndlele yo karhi vo ti endlela.

Ya hi ku ya hi mehe na pfumela hi ku vo tala va va swi teka ku ri lava nga hundza va lo etlela a va a va vhelangi va va fambela makumu van'wani va swi teka ku ri loko va kha va vulavula kwalaya va va ri ku va tweni va kota ku va pfulela tindlela sweswo taniya.

Ha vutisa ku ri xivangelo xa ku ri va lwa i yini. Va lwisiwa hi yini naswona hi nga endla yini ku ri hi lulamisa mhaka leyi, ni ta rhanga ni yingisela lowo sungula a hlaya xitori xa yena hi kota ku languta ivi na lowa vumbirhi a hlaya xitori xa yena, hi kota ku tshama hansi hi languta ku ri ku ri ku ku va na ku ku lwa swi sukusela kwihi.

ta ndhavuko ta hambana swinene na ta ndhavuko hikuva ka ndhavuko timhaka hinkwato leti ti va ka ti kha ti tengiwa ti ya ti ya lulamisiwa hi varhangeri va va va khorho lava va nga ta va va ri kona kwalaya, ku nga tinhloko ti ti tindhuna kumbe tinhlokonkulu ta tiko. Kasi leswa manguva lawa ku yiwa ekhoto la ku nga na tiloyara na ti-judge va va langusaku timhaka.

A ndzi ta n'wu hlamusela leswaku nkoka wa swivongo i ku va u tiva laha u sukaka kona vakokwa wa kokwa wena ku ri a ku ri vo mani, sweswosweswo yindlu yo sungula, yindlu ya vumbirhi hikuva swivongo swi na nkoka lowukulu swinene swi swi swi komba timitsu laha munhu a sukaku kona swi komba na laha a yaku kona.

Rero i tlhelo rin'wani, ko va ku van'wani ku lwa ka vona ku va ku nga ri na nhloko na ncila so ku va u tshika vanhu va lwa njhe a swi kahle, swi lava u rhanga u twisisa hlokomhaka ku ri ku ndleka yini, mholovo i yini. Loko ku ri ku himpela vo lava ku ti lwela njhe then va tshikiwa va susana minkani hi vona ku ri hi wihi a nga tiya.

lexi ni nga xi vutisaka i ku ri va swi kota njhani ku ri loko vanhu va kha va lwa, va fika va va yingisela timhaka ta kona then va fika njhani ka xiboho xa ku loyi hi yena a nga right loyi hi yena a nga wrong. Na ku loko ko va ku tele n'wansati na nuna, vona va kota njhani ku tlhantlha mhaka ya kona va yi lulamisa exikarhi ka vanhu valavo vambirhi.

Mindhavuko yo talatala kumbe yo hambana yi komba leswaku ku na vuxaka byikulu exikarhi ka vakokwana lava nga ha hanyiku na vanhu lava hanyaka hikuva tanihi vanhu lava nga rhanga lava nga rhanga va hanya la misaveni va na ntokoto wukulu swinene so swo tala loko hi lava ku tiva hi fane hi chela fole hansi hi vulavula na vona va ta hi hlamula hi tindlela ta milorho kumbe swin'wania swa ku taniya.

Swakudya swa ndhavuko leswi ndzi swi rhandzaka swinene, yo sungula i miroho leyi va ka yi endliwe yi swekiwe na timanga. Ni yi rhandza swinene hikuva yi va yi kandzeriwile, ene hi ku ya ka ndlela ya rihanyo yi kahle swinene for ku aka miri, hi ku a yi na mafurha a yi na swilo hinkwaswo leswi swi nga lavekeki emirini. So ka swakudya swa ndhavuko ni rhandza ngopfu miroho ya ku ya ku kandzeriwa ya ku kandzeriwa hi timanga.

Swifuwo swa mina a ndzi ta pfuka nampundzu ni swi pfulela swi ya swa ti swa ti dyela byasi kwalomu handle, ni swi chelela mati ya ku nwa, ni ni ta veka bavhunyana kumbe xikotlola laha loko swi pfukile swi nga ta ti nwela mati swi suka swi ya tidyela swi tidyela swi tihungasela kwalomu handle. Ivi loko ripela or loko se ri ya ku peleni ni swi landza ni vuya ni swi teka ni swi nghenisa exivaleni xa mina ni pfala.

Laha a mugangeni wa ka hina hi tirhisa ndlela yaliya ya ku va vanhu va tsala ti-poster, kumbexana va nghena kwale ka xiyenge xa mabulo xa Facebook va navetisa leswaku ka ndhawu yo karhi ku na ndhawu ya ku tshama hi ntsengo wo karhi, hi yona ndlela leyi hi tivisaka ku ri ku na ndhawu ya ku tshama laha mugangeni.

Lava tshamaka emadorobeni va na ku tikeriwa ka ku swilo swa durha, mi kuma ku na la va tshamaka kona ka durha. So ndlela ya nxavo hi wona ntshikelelo lowukulu evuton'wini bya vanhu lava nga le madorobeni, xikan'we na vugevenga hi ku vugevenga byi byi byi ti nyika matimba kwalomuya madorobeni.

Siku ra kona a ni sale ni ri one va fambini hinkwawo, mi kuma ku la kaya a ku na a ku na swakudya so ni ku exi ni ta endlisa ku yini mafurha nkarhi wolowo ya herile na ku hela, mara a ku ri na xisakana xa timanga xi ri la khoneni ivi ni xi teka xisakana lexi xa xa timanga ni swi ni zama ku tsundzuka ku ri kokwana a va swi endlisa ku yini. Teka timanga letiya ni kha ni gayelela ni gayelela ni gayelela ni gayelela ni kha ni teka na muroho liya ni yi hlantswa, ni yi hlantswa, ni yi hlantswa ni yi chela potweni. Loko se ni yi chele potweni ndzi chela mati ni teka timanga letiya ni chela na tona swi byabyisana swi byabyisana. Kova ku siku ra kona hikuva a ku ri ro sungula a ndzi nga swi koti heyi a swi nandzihangi swi bavi ku bava, mara ni vuye ni ni vhela ni ti byela ku ri heyi swi lava ku munhu a dyondza dyondza ku sweka sweka hi ku heyi swa hlupha swileswi.

Mina ncino wa ndhavuko lowu ndzi wu rhandzaka wa wa hina Vatsonga i makhwaya. Makhwaya i mincino leyi hi nga kula hi yona, ene i mincino leyi ya ha yaka mahlweni loko ho va kha hi hlayisa ndhavuko makhwaya ya ta ya mahlweni, hikuva i mincino leyi yi nyanyulaka swinene. I mincino leyi nyawulaka swinene yi fambisana na swibelani swa vavasati i swileswi hi nga kula hi swona i ndhavuko wa hina Matsonga i swilo leswi hi fanelaka hi swi veka hi tshama hi swi hlayisile.

Exi he vurhangeri na titwa ku ri tinsimu letiwani ta kha ta yimbeleriwa mara a swi lava hi katsa na ti na na ta tin'wani tikereke hi kota ku vona ku ri ku nga vi na lava va salelaka handle va twa va nga tsakeli ku nghena tikhwayere letiwani. So loko a ho katsa tin'wani kumbexana mayimbelelo yalawa ya yimbeleliwaka kwahala ka vo Apostle. Kumbexana like hi ya hi kha hi cincacinca just ku ri ku tshama ku kha ku nandziha la ka khwayereni ku nga tshami ku kha ku endliwa xixin'we ma vona.

Miroho leyo kandzeriwa ku na leswi va nge i titshopi swin'wana swa swa xitshopana, exi kova ku a ni tivi maswekelo ya swona mara ko tala ingaku va chela makwembe kumbe va teka kwembe ro karhi va ri chela va ri va ri hlanganisa na na swin'wani, kova ku hi swona swi ndzi tsakisaka sweswiya mara a ni exi a ni na vutivi ngopfu ku ri swi endlisiwa ku yini, hi ku exi a a va ha hi dyondzisangi vakhale.

Va fanele ku lulamisa sweswi swa miroho ya timanga, titshopi, swiphaswo na swakudya swo tala talanyana swin'wana ni nga swi rivala mavito sweswiwa mara swi hlayile. Ndhavuko wa Matsonga wo fuwile swinene and va tinyungubyisa hi ku dya swakudya leswi swi phyuphyeke leswo aka miri swo aka miri swi tlhela swi aka na moya.